Lokho kungayenza inhliziyo yami idabuke kakhulu. Kungenza inhliziyo yami idabuke kakhulu kakhulu kakhulu ngoba abantu abaphuza amapilisi ama-ARV, abantu esaziyo ukuthi iy'mpilo zabo zintengentenge noma abanye baphilile saka koda ukuze nabo impilo yabo mhlambe noma ngithi amasosha omzimba adinga wona lawo mapilisi lawa. Kodwa uma amapilisi angasekho ngale ndlela le ngayo, awu angeke, kungangidabukisa, kungakabonakali ukuthi isizwe sethu siyabhubha ngoba baningi abantu abaphila ngalamapilisi lawa, baningi kakhulu. Sekungukuthi nje ababhaliwe ndawo ukuthi siphuza amapilisi lawa, kodwa kungenza inhliziyo yami idabuke kakhulu ngoba ngiyazi amapilisi lawa awusizo kakhulu uma sifika kubo la bantu laba.